Nka bua le driver a le mong hore bonyane ho ko be le koloi e le nngwe, e ka kenang tsatsi le tsatsi sebakeng sa rona. Horeng bao be leng horeng ba ya toropong letsatsi le letsatsi. Ho be le koloi e ba e fumanang, e tla kgona ho ba isa ka teng toropong.

E ka nrobatse boroko. Hobaneng marena a dipoleke tsa rona ke ona a hlokometseng ke ona a tsebang mathata e re bang le ona metseng. Ke ona e re isang di-complain tsa rona ho yona. Jwale ho ka ba betere ha ba ka ba le connection ho mopresidente, hobaneng o tlo etsa dintho di be bonolo metse. Hobane tletlebo e nngwe le e nngwe e ba e tholang ho batho ba motseng, ke bona ba tla kgonang hore ba e nke ba e ise ho mopresidente straight.

Ka hobane ke lenyalo, ke nahanne horeng re ka etsa traditional food. Mohlomong ha re ka etsa stampo le rice. And then for nama, re ka etsa stew, chicken-e le wors. And then di-salad-eng ha re ka etsa chakalaka, ra etsa potato salad, ra etsa salsa. Mohlomong le ha re ka kenya e nngwe hape ya bone salad e ka ba mohlomong coleslaw. Ke bona e le tsona tse hantle and then ha o sa batle stampo, o tla ja papa.

Ka dumela hore ba mo rehe empa feela ho tloha ka hore na ba mo reha lebitso le jwang. Batho ba baholo ba na le mokgwa wa ho reha, ho rehella bana. Ka mabitso a batho ba kgale kapa motho a hlokahetseng wa family. Mmeng dinako di ya tjhentjha, di ya fetoha dinako. Re hloka mabitso a matjha a different. So, ho tlo tswa ka hore na ba mo rehella mang.

Ha ke soka ke bona empa fela ke ye ke utlwi batho ba bua hore na ho etsuwa jwang, kae, empa feela ha ke soka ke e bona e etsahala ka mahlo aka. Empa feela ke a tseba horeng ha o hlokahalletswe ke motswadi wa hlapa ka mora dikgwedinyana tse itseng.

Mohlolohadi ke motho a lahlehetsweng ke molekane wa hae. Mohlomong monna, mosadi, girlfriend, boyfriend jwalo jwalo. Ke mohlolohadi. Kgutsana yona ke ngwana ya hlokahalletsweng ke batswadi. E ba kgutsana ka baka la hore ha sa na batswadi.

Bohlokwa ba lebollo ke ho ruta bana ba bashemane hore na e ba banna jwang. Ba tsebe ho ikemela metseng ya bona, le mokgwa ya horeng ba emise metse ya bona. Batho ba tswang lebollong ba hlompha haholo. Ba na le tlhompho hobane ke yona ntho e ba tlohang ba e rutilwe lebollong.

Marena ha phoso ka taba ena hobane batho ba bangata ba hloka modulo, empa feela ba dula hona moo motseng. O ka tshwana le hore ke dule le batswadi ba ka motseng oo, empa fela ke qetelletse se ke ipatlelang motse. Ebe ha ke sa thola setsha, ka baka la horeng ho na le motho e mong a tswang bo kae kae, o fihlile yena, a thola setsha.

Dijo tsa setso di etsa hore re dule re hopola hore re bo mang. Hobaneng ke dijo tse re holang ka tsona. Le ka mokgo batswadi ba rona e leng horeng ba di ba re phehetse tsona jwang. Jwale ka tsela eo, ha hona hore o ka lebala moo o tswang teng. Hobaneng di phehwa ka tsela e nngwe e kgethehileng e leng horeng ha se batho kaofela ba phehang ka mokgwa oo. Jwale wena ha di pheuwe ka mokgwa oo, di tla dula di o hopotsa hore wena o mang, o tswa kae.

Ke na le dikamano tse hantle le bona. Hobaneng re le batho re batho kaofela. Ntho e fapaneng feela e ka ba yona puo, jwale ka hobane sekgowa ke sona a universal language. Ke bona ho le betere ha ke bua sekgowa le bona hobane re ba le understanding-nyana ra utlwisisana. O kgona ho nkutlwa le nna ke kgona ho mo utlwa. Le haebe sekgowa sa rona se ke ke be sa ba perfect, empa feela ra utlwana.

Ha ke kena lebenkeleng ke qala ho motho, e leng horeng o sebetsa hona moo lebenkeleng. Hobaneng ke bona ba tsebang dintho tseo. Ba tseba hore bona ba na le setoko se feng di-shelve-ng tsa bona. So, nka ya ho motho a sebetsang moo lebenkeleng, ke mo botse horeng ba na le yona na sekipa seo sa mang mang yeo e leng horeng bana ba tloha, ba mo rata ka nako eo.